Bothata ba batho ba di-taxi ke hore batho ba di-taxi haba batle ho utlwa ho tswa ho rona hore maikutlo a rona a jwang ke hona ho etsang hore rona re le bapalami, re bonang hore ha re nkellwe hloohong bohlokwa ba hore re se ke ra re se ke be ra palama moo ho bona re bane le di-transport, o tse ileng tsa rona moo rona re tla palamisa na bo rona teng ke hore ke bona ho le bobebe jwalo hobane batho ba di-taxi ha bana taba le rona ebile a haba kgone le ho buwa le rona ebilane ha ba kgone ho le hore nahanela le ho re tla ka ditletlebo, le ho re tla ka seo re ka etsang hore dintho di ka ba betere ka teng ha ba batle ho utlwa ho rona.

Dumelang ke bone hore ke nkile mokotla o fosahetseng mona, e seng mokotla wa ka ha ke fihla lapeng mme seo ke tla se etsa ke tla tla ke tlise mokotla ona na, mme re kgone ho bona hore di-camera-ng tsa lona ke nkile mokotla wa mang and nna ke nkile mokotla wa mang mang, o kile mokotla wa ka ke hona ho re tla rarollang taba ena ka yona. Jwale ha ke tsebe hore re tlo qetelletse hore re entse jwang dintlha tseo ke fanang ka tsona. Ke nahana ke tsona tse tla re thusang. Jwale nna ke tla tla ho lona, ke tlo utlwa hore re rarolla jwang kapa eng hore ke kgone ho kgutlisa mokotlana ona, ke kgone ho thola wa ka.

Ee, ke bona ratwa phomolo haholo hobane ha e le motho a moholo re kgona hore o mo suthele. A nke seat e wena setulo se wena o se dutseng mme wena o kgone ho dula moo o tlo bonang hore o tla kgona ho dula teng, yena o tla kgona ho dula teng a nabile maoto ebile a dutse maemong a matle teng le hore le ha theoha a kgone ho theoha ha monate ntle le tshitiso.

Ke lo etela lapeng ha ke etela lapeng, ke yona tsela e ke e sebedisang eo, mme ka nako tse ding e na le ho tshosa mme o kopane le dikotsi tse etsahalang tse tshosang.

Se ke ikutlwang sona se bohloko hobane ha hona motho a ileng a re bolella hore tjhelete e tlo nyoloha, mme re kopa chance ya ho qetela e be le kgona ho nka dipampitshana le kgone ho ngola moo hore tsebisa hore ditjhelete di nyoloha ka nako e itseng hore le rona re kgone ho itokisa hore re tsebe ka nako e itseng ditjhelete di ya nyoloha.

Ee, ke na le koloi ya ho ba tsamaisa. Ntho e nka ba tsamaisetsang ho yona. Ke mane moo ho nang le mabenkele a mangata e nang le mabenkele a di dijo, mabenkele a diaparo le mabenkele a meriri le mabenkele ke mabenkele dintho tse ngata moo batho moo batho ba alang fatshe teng le hape dintho tsa teng le ditheko tse fatshe haholo ke moo ba tla ithuta ntho tse ngata teng.

Ha bohloko moo ke se seng amme habohloko moo ke sa tsebeng hore le hore ke reng ke utlwile ke tenehile ka tjhelete eo ke e sentseng mme tjhelete eo nkebe. Ke nkile mme ka palama tekesi ka yona hobane ke tjhelete e ke yang ka yona mosebetsing. Ke kwatile ha bohloko moo ke sa tsebeng le hore ke reng, hobane ke seo ke setraeke sa dibese, mme kea ipotsa hore e tlo sebetseha jwang ha taba ee, ha e le tjena.

Nna ke nahana hore tjhelete ena na, ke tla e lefa hona le hore re kgutlele renkeng hobane hona jwale e se le e lata kapa neng. Haeba motho oo ha ikutlwe ho e ntsha ng ne. Ke kopa hore batho ba kgonang ho e ntsha re ntsheng mme nna ke tla e tlatsa hore re kgoneng ho tsamaya, re ke se kgutlele feela tjhelete e shotang hobane ke moo le motho wa teng ha e itlhahise.

Ke thabela ho thusa eya ke yona ke yona tikete ena e yang Kapa o tlo tlameha hore ka hora ya bobedi o bo le teng. Mona na ke ha bese e tla be e lokisetsa ho tloha, e tla be e fitlha ka kwana na Kapa e leng ka hora ya bohlano mme tse ding tse ngata o tla di bona pampitshaneng ena na e ke tlo o fa yona.